Into engummandla engenza uba abantu abadala bangafuni unyango kukuba amanesi ethu abaphatha kakubi abantu abadala, kanti ke abantu abadala ngabantu ofuna ube nesineke sabo, ungabadladlathekisi noba kukanjani.

Ewe, abantu abadala baxatyisiwe ngoba uya kufumana ukuba abami kwiilayini zokuyokwamkela ukramkram wabo. Abami ixesha elide kwaphaa ezibhedlele okanye kwiiklinikhi zethu. Baxatyisiwe ngoba bona akumelanga ukuba bame ixesha elide nasezishophini zethu, kumele sibadlulise kuqalwe ngabo.

Esibhedlele naseklinikhi ungena kugqirha ufike ekhona. Koko oko kubangelwa kukuba oogqirha abahleli bekhona ingawoogqirha abanye. Iba ngoogqirha abahlukene ngokwee-shifti zabo. Esi sizathu sibangelwa kukuba oogqirha baninzi and ke ngoku kumele nabo bakhe baphumle, kungene abanye baphumze abanye kanjalo.

Abantu abawathandabuzi la mayeza kuba abazi ukuba amayeza enziwe kanjani. Bathatha nje bona ngokusela amayeza. Ukuba bebesazi kulapho bebezaba nengxaki khona, kodwa kuba abazi nto bayawasela amayeza and bayawathemba kakhulu ukuthi aza basebenzela.

Mhlekazi uJoni njengabantu abaphila nokukhubazeka besicela usenzele iindawo zangasese zifikeleleke kuthi singasokoli, kuba ngoku loo nto isenza singakwazi ukuya ngasese kakuhle. Sicela uqinisekise ukuba nathi siyakwazi ukuya ngasese njengabantu abangakhubuzekanga.

Abantu abahlukunyezwayo kumele ifemeli ingathethi, ingenzi le nto kuthiwa ukuthetha isikhaya. Umntu makahambe ayofakwa emapoliseni ukwenzela angaze aphinde ayiphinde le nto, ngoba ngoku xa nizisa ngefemeli uzayiphinda le nto ngoba uyazi ukuba ifemeli izayithetha idlule, akukho nto yena azayiva. Akazuva kabuhlungu ngenxa yokuba ifemeli ithethile, kanti esipoliseni akuzuthethwa loo nto. Umntu uza kuhamba ayokuvalelwa ahlale pha esiseleni ukuze azazi uba urongo.

Abantu bathanda ukuthenga izinto ezinamaxabiso aphantsi. Yiyo leyo ekhe ibenze uba bahambe bayothenga endaweni ezinamaxabiso aphantsi, kwaye bayakholelwa kakhulu kula anamaxabiso aphantsi kuba phana bathi adura kakhulu.

Iiklinikhi zethu zikude. Ukuze ndiye eklinikhi kum kufuneka ndivuke ekuseni kakhulu ngoo-three AM. Ukuba andivukanga ngelo xesha ibhasi iya kundishiya, ngoba ibhasi kwicala lethu ihamba ngo-four. Xa indishiyile ndizade ndikwazi ukuya eklinikhi ngosuku olulandelayo.

Usisi Mariya wathenga umthi wokwehlisa umzimba, waxelelwa ukuba uza kumhambisisa kuba ukhupha iinto ezimdaka neento ezingafunekiyo apha emzimbeni. Oko kuzabangela ukuba ahlise amafutha, kanti loo mbanga, lo mthi lona uyamklina, uklina nomjovo lo wokucwangcisa. Wazibhaqa sekelekhulelwe ngenxa yalo mthi.

Imali yenkamnkam iyabanceda abantu abadala ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo. Ingxaki iba sekubeni aba bantu abadala kumele babuye nafuthi bondle abantwana babo. Loo nto iye iyenze ke ngoku singaboni ibanceda abantu abadala ngoba abasancedi bona bodwa, banceda nabantwana babo abangafumani imisebenzi ngenxa yentswelangqesho apha apha apha kwi-country yethu. Kweli lizwe lethu loo nto iye yenze abantu abadala bagqibele nabo sebesokola, ingathi akho mali yenkamnkam abayifumanayo empelanyanga.

Kukuthi kukho into ebizwa ngokuba yi-tea time eyamanesi, angakwazi ukuthi angathathi i-tea time ngexeshanye okanye i-lunch yabo. Xa kuhambe abanye kubekho abashiyekayo. Xa

Ngokubona kwam mna kungaba kuncedakele uba kuvele isisombululo sokugula kwakhe, kwaye ndingavuya ukuba ekugqibeleni side safumana ukuba yintoni lena imgulisayo lo mntu. Kwaye ke angaqhubeka ahambe umgama wakhe wokuyothwasa ngendlela ekumele ukuthi uhamba ngayo, angahambi kuba nje kuhanjwa.

Ngumntu owayesebenza e-mine. Wagula kakhulu kwaye wade walahlekelwa ngumsebenzi wakhe wayohlaliswa phantsi, kodwa bamnika zonke iimali zakhe wayofumana uncedo kwindawo esiyibiza ngokuba yiklinikhi, apho kuncedwa khona abantu bonke bakarhulumente. Kwaye ke wancedakala kakhulu kuba i-treatment yakhe wayeseyithatha. Imali yakhe le wayeyifumene emsebenzini yayiseyimphilisa nje ukuba azithengele ukutya, angabi ehamba oogqirha.

Izigulana ezibhedlele aziphathwa kakuhle ngoba abantu abafundela i-nursing bayifundela nje kuba befuna ukuphangela, not ukuba beyithanda. Enye futhi, esibhedlele abantu baninzi kakhulu, ufumanise ukuba abantu baninzi ngaphezu kwesitafu sabo. Loo nto ibenzele ingxaki, bangakwazi ukuhoya wonke umntu ngexesha elifanelekileyo uba uhoywa ngalo. Into engenziwa kukuba kuqeshwe abanye abantu abaninzi, ukuvala loo nto. Umntu makuthi xa enze into erongo athathwe, ithathelwe ingqalelo loo nto yakhe.